Ke nahana hore eng ekare bona re ntse re sa apara ho eo. Hobane baso shweshwe hape. Ba rwale ka dishweshwe le mediyanyewe re tla bonahala hore feela re bontshang hore.

Ke nahana lebaka le moaparo oo ke hore ho ka batho ba ka etsahala tse ngata tse bohloko haholoholo mme. Kapo ba ba ka feletswa uwe ke ho apara dintho tse kgutshwane haholoholo dibakeng tsa boithabiso. Hobaneng dibaka tse sa bolokehang haholo ke mo ntho tse ngata.

Ke naha taba ya hore bontsha tsa bone di fule leng bo mme le lefapheng le leng. Haholo hore diaparo tsa bo ntate le tsa bo mme. Mara ke bona diaparo di kopo tane.

Ke qala ka batho ba sebetsang ka lebenkeleng hoba eo ya hore na setshwantsho seo se seng ke tla thola diaparo tsa teng ka ba sebetsa le.

Ke nahana phoso ena e qadile ho matswantle tsa tsa setso ka lelapa ka fabriki e seng ya tlase. Mme sena ka hore bohle ba rekisang tsena tsa setso ba tshwarwe. Le hore ba seka hlola ba di rekisa. E hona di-fabric tsa diphahlo tsa setso e ne diaparo tsa setso.

Ke nahana lebaka le etsang le ba apara diaparo tsa bona tsa setso. Ke hoba mesebetsi ya hana jwale na re tle re apare eng. E meng e re fa uniform o bolella hore re apare mefuta aparo.

Ke nahana hore le be modiyanyewe. Ke etse wa teng mahlaka. Mme ke ntho e hantle hore e etsuwa ke batho ka matsoho a mahlaka.

Nna ke e le ntho e tlwaelehileng hore ngwana ha hlaha sefane sa ntate. Le setso o tlameha ho ima ha feela mme le ntate. Ha ho se jwalo o tla ipitsa ka mme a bue puo ya bona.

Ke nahana hore mehleng e fetohile haholo. Batho ha ba sa phela mehleng ya pele batho ba hona jwale batho ke ho phela mehleng dintho di ne di le thata. Nna ekare ba ne ba hlekefetswa phela ka teng ha ba phela ka seo.

Ntho tsa setso sa Basotho. Nna heso ntho tsa yona ha monate tsa setso, moroho. Heso ho santsane hona le le kgale a mobu. Ra ra jala, rwalla disu, re besa mello. Batho ba baholo ba ba re qoqelwa ditshomo le tsa bona.

Ke nahana hore dibuka tseo tsa Sesotho haholo. Puo ena English ha ba sa . Ke ka hona ho tswa dibukeng. O iphumana le ho .

Ha ke ba ya ya Sesotho. Mokgwa o ko o sebedisang ditaba tseo, empa hodile bo nkgono ka tsa yone dinakong tsa bona.

Ke nahana hore ang hore re seke ra hlompha merabe e meng. Ke hore tse tseo batho ba sa di utlwisise ho hang dintho tse ba di etsang ho setso ke ka hona re sa kgone hlomphe meetlo. Jwalo ka ho na le meetlo na tsubang, rona ho tsuba e mpe haholo.

Ke nahana hore haholo ba lokela malome ne wa meetlo ya rona, hore jwalo ba ba se ba le se re be re tseba hore bo malome.

Nna ne nka ra kgale hore e mong e ke mmonang wa ka. Ho mpha motswadi e mong le mong, hobane nakong bana bana motswadi ke e mong. Mme ba bang ba hlomphe.

Ke nahana hore e tlaba haba hore ba ba ke rona Basotho hore na ho ka batho ka ofela le ha e se arabe ya rona.

Ke bona a merabe. Ho ba jwalo ka ha re le Basotho ho bapatsa hore morabe wa rona o tume.

Ha ke na le tsebo e lekaneng dintho tsa setso. Ba dumela hore ke ya mehleng ya ka e sa sebetsa hana jwale di fetohile ka tsebo.

Metswalle, le etsang hore le dule le mpona le ntatemoholo ke hore le tsebo e ngata haholo le tseo ba mpha maele. Ha ke kopana le mathata bophelong e ba nruta hore na ke mathata a ke kopanang le ona jwang. Ke ka hona le dulang le mpona hoba ke batla ho ka.

Ke nahana ho re hodisetsa banang le bo nkgono teng ho ba ruta bophelo. Ba se ba le siko moo ngwana a tsebe ho iketsetsa e nngwe le yona.